Noma ngingaqinisekanga noma umbuzo ngiwuzwa ngendlela yini, kodwa imali nje iwusizo noma kungathiwa ebekeke kanjani uma nje isezandleni eyiphephile. Ngoba iy'nkinga imali uma isuke isesandleni esixegayo igcine isilahleka, ungasezwa nolayini wayo ukuthi, hhayi imali ilahlekile, kanjani, kanjani. Kanti uma isuka isebhange njalo isuke igcinekile ngoba ekugcineni. Yebo, nakhona noma zikhona ezakhona ngoba nawo amabhange ayagqekezwa. Kodwa nje eyi, kuyinto engavamisile ukwenzeka. Ngiyakholelwa ukuthi ingaba usizo. Imali iwusizo nje uma ibekeke kahle.

Mina ngokwami ngiye ngiy'cabangele ukuthi bakhokhisa imali emabhange ukuze bakwazi ukukhokhela abasebenzi nokuthi kube khona imali ebhekelela nje indawo nje ibe like njengomshwalense, umshwalense ukuthi mhlampe uma ngabe kuba khona into eyenzakalayo ebhange kungabe kuyaqekezwa noma kwenzakalani, kube khona nje imali ebhekelela izimo ey'kanjalo. Ngiye ngiy'tshela ukuthi yingakho amabhange ekhokhisa imali. Ngiye ngiy'tshele lokho nje ukuthi kuye kwenzele lokho ukukhokhela abasebenzi noku bhekelela izimo ey'phuthumayo lezi ey'suke zingahleliwe.

Esinqumeni sami mina ngingathatha le ebiza kancane, isizathu sami sokukhetha ebiza kancane kungaba ukuthi ave sixakekile. Uyabo le nto yokuyixakekisa, uthathe izinto ongeke uze ukwazi ukuyikhokhela ekugcineni. Ekugcineni kwakho konke uma ngabe imali yakho yomholo ingena, uqale ube nenhliziyo encane. Mina ngingayithathela nje le ebiza kancane ngoba vele ekugcineni, ibiza kakhulu, ibiza kancane, kukancane ukuthi usizakale uma ngabe usunenkinga awukaze wagculiseka, kuba nje. Akube kusaba ukuthi eyi, kade ngangikhokha nanokuthi kuyenzeka le lezi zinto uy'thathe ekugcineni ungavelelwa inkinga, ube ulokhu ukhokha nje. Yingakho mina ngingathatha okubiza kancane.

Okuyiyonanto ebalulekile ngokuthatha umshwalense ingabe owokungcwaba, ingabe owokuphila ukuthi ube nesiqiniseko sokuthi uphendulekile yonke imibuzo yakho, weneliseke. Kumele wazi ukuthi isikhathi esilindwayo isikhathi esingakanani. Ungabathwesi futhi umthwalo uma ngabe leso sikhathi esilindayo uvelelwe ukufa, ungabe uvelelwe yingozi singakafiki ngoba usuke uchazelekile uma uwuthatha umshwalense ukuthi usizakala uma kwenzeke awusasizakali uma ngabe kwenzeke kanje. Kubalulekile ukuthi uneliseke ukuthi impendulo zakho zonke uzithole ngendlela obekumele uzithole ngazo ukuze uma usuvelelwe inkinga wazi ukuthi hhayi, ngiahazeleka nganela.

Noma kuyinto engishayisa ngovalo ngisho ukuyicabanga njengoba ngiwubona nje-ke lombuzo, kodwa-ke ngizozama ukuwuphendula. Kungayinto engelula neze kodwa uma ngase nginikezwa ithuba lokuthi ngiyihlele, ngingayihlela ngesizathu sokuthi, emndenini yethu akusibo bonke abantu abasaziyo. Ohlelweni ngingakwazi ukubhala abantu okuyibona abangazi kangcono, mhlampe abangakhuluma balande ngami, okuyibona abantu abazi nje ngempilo yami. Uma ngase kuthiwa-ke ngiyanikezwa ithuba lokuthi kawuy'hlelele nsizwa ukuthi wena ufuna ukukhulunyelwa ngobani kowakho umngcwabo usulele phansi. Ngingalithatha lelo thuba noma nje kuyinto hheyi, okunzima nokuyicabanga.